Mo setsong sa rona sa sa ba-Tswana bogologolo, bagolo ba rona ba ne ba apara matlalo a dikgomo. Mme seo se ne sa fetoga fa dijara dintsi di ya fa go nna le dilapa. Go nna se se bidiwang diteisi mme ga jaana re apara diaparo fela tse re di rekang mo mabenkeleng.

Ee moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong jaaka di-conference. E tle e aparwe mme go tle go nne le ba batlang go bina mmino wa setso wa Setswana. Ba tla ba apere one matlalo ao a diphologolo go bontsha gore ke ba-Tswana ba bina Setswana.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle, ke moaparo wa go apara diteisi. Go apara lapa e bidiwang e re ke lapa ya setso sa Setswana. E tla nna mosese e ka nna sekete mme moaparo o o montle.

Nnyaa meaparo ya setso ga e se yone e rotloetsang bašwa go apara diaparo tse dikgutshwane. Ka gonne le fa diaparo tsa setso dintsha dinama le dikarolo dingwe tsa mmele, di dintsha ka mokgwa o o rileng. Mme go na le bokao morago mo morago wa moaparo o ga go tshwane le jaaka diaparo tsa gompieno. Mo e leng gore ga di na dikao. Ga di na boleng tsa gore goreng di ntse jalo le gore tiriso ya tsone ke eng.

Diaparo tsa setso tse di rileng o di bona ka mmala o rileng le di-pattern-e tse di rileng. Le fela letsela le le berekisitsweng go dira diaparo tseo.

Mo setsong sa rona sa Setswana mosadi o nyetsweng o tshwanetse a apare feresekoto. O tshwanetse go apara yana go bontsha gore o nyetswe gore ke mme wa lelapa. Mme moaparo o a o tsamaisana le go dira ditiro tsa mo lapeng, jaaka go apaya le go phepafatsa mo ntlong.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di diriwa ka letsela le bidiwang teisi. Mme bogologolo di nne di dirwa ka letlalo la kgomo.

Matsatsi a mo sešweng ga gona kamano e ntsi thata mo gareng ga setso le diaparo tsa basadi. Ga go tshwane jaaka pele mo e leng gore basadi ba ne ba tshwanetse ba apare ka tsela e rileng. Gompieno mongwe o na le tetla ya go iponela gore ene o batla go apara jang. Bogologolo basadi ba ne ba apara mesese le dikete. Gompieno mosadi o kgona go apara borokgwe ga go tshwanela ka pele fa marokgwe e ne ele a banna fela.

Go ne le fa e le diaparo tse di farologaneng. Ditso tsa diaparo tsa setso le diaparo tsa di-fashion mo segompienong. Ke kgona go tshela mmogo. Ka gonne le fa batho ba tshela se-fashion-e. Motho o nna fela a gopola ko a tswang teng. Mme fa o le motho o tshwanetse o nne motlotlo ka kwa o tswang teng.